Ee, nka leka merogo mengwe e seng ba botlhe re itse merogo e one akere ee nna, jaaka rona re itse gore baby spinacc-e se bereka thata mo salad-teng ba bangwe ba sa apaya jaaka ma-Mozambigue, ma-China rona re dira as salad-e rona Batswana le rona re itse as maar bone ba e apaya ka bo ditamati so e ya nka leka selo se se ntšhwanyana gore le ba bangwe ba itse gore okay ee morago, morogo ga i-one ba itse gore morago ga o i-one jaaka nna sepinatšhe se normal gape go na le spinach le sone sa jewa sa apeiwa ga se salad-e fela ee, so ee it's a good thing thing gore re try-e some new things fo fa se gore re je dilo tse di one ee nka, nka etsa dilo tse dintšhwa.

Maungo a a tshwanang le apole le panana ke maungo a delicate a batla lerato a batla nako a batla gape le metsi, mare panana yone tsaya sebaka go gola, e tsaya sebaka go gola panana e tsaya dingwaga e kgona go tsaya bo two years before e tswa, before e tswa ee, nkoko wa ka o na le panana ko ene ke ya twenty twenty three kajeko or maybe ene ga e nosetse ga e fe lerato mara diapole tsone le tsone ga di tshwane le lemon, lemon e tlhaga ka pele, wa e jala fa after eight months yone e tswile, tsone ke dilo tse di sharp maar panana e etsa gape le menang, mo o jetseng panana fo teng menang gape e mentsi maar-a tsone ke maungo a monate ebile a sharp ga a batle mmereko one ga mmereko thata.

Merogo e e tshwanang le bo tamati yana ke yone e simple simple sample thata go feta tsona tso tsotlhe. Tamati it's either o e reka ko shop-ong o reka di seed ko shop-ong, o reka di seed ko shop-ong maar before o jwala or gape le go na le tamati tse di ka fo gare ga tamati tsele o a di tsaya o di isa ko mmung o di jala ko mmung, before o jwala, o bankanya mmu pele akere, o bankanya mmu pele wa nosetsa mmu o bankanya mmu pele, o 'ira phatlha jaana o tsenya o tsenya di-seed tsela ka fa gare o a khurumetsa everyday o tshela metsi, o tshela metsi gape ga o e kgetlha o e kgetlha bontle ga ke re di delicate o e kgetlha bontle e tswa di one one e tswa jaana gape ga o batla gore sa wa o baya thonane mo gare gore ya me up-right e gole bontle.

Rooibos gore e nne teng o reka di seed tsa teng o reke o reka di-seed tsa teng ko shop-ong wa di jwala e batla letsatsi le le ntsi-ntsi-ntsi-ntsi-ntsi-ntsi e batla letsatsi le mmu fela all right o rich ga se ebile ga se veg ga se fruit ebile ga se veg gore re nne teng o reka di-seed wa di etsa o dintsha ka the roots ko tlase everything ya gola go sa le nne telele fitlhe ko six feet the way e leng tona ka teng ke selonyana fela se sennyane fela o ka re nnalete fela rooibos fela fa e se le teng before o e sedila, before o e sedila e nna tee jaaka tlhole re e bona, e nna gore e kgone go nna tee e nne sharp o e baya bo ma twenty four hours gore e nne dry o e baya kwa ntle gore ba fela kwa polekeng fela sharp fela for twenty four hours before e nna rooibos-o.

Jaaka re itse rooibos it soothes your body, ke yone tee e leng gore e healthy healthy feta tse tsotlhe ka bo tee ga twe kofi, kofi ya kofi ga e go robatse rooibos yone e e fetsa stress-e bo di diabetes ya di fokotsa e se isa nyana bo dibeties e nne sharp-o, rooibos ke yone e e siameng for malwetse le for bana, bana ba nwa rooibos-o ga ba le bannyane a kere jaanong kofi yone e dangerous ba nwa re rooibos-o for bana, everything malwetse a otlhe le ge maybe o le constipated ga o fetsa go nwa rooibos o nna sharp-o nna mala a loosen-a up.

Mathata a rooibos ke gore one a tswa ka summer ka summer fela akere e batla letsatsi le le strong strong strong strong then ka winter letsatsi ga le sa tlhole le le strong nyana so borrakgwebo bone ba leruo bone ba ka etsa gore ba ikaelele dilo tsa bone le ge e le ntho ena ba kgone go etsa le light nyana solar nyana ntho e leng gore e tlo penetrate-a eng ba tlo penetrate rooibos ele e fa too much light gore e kgone go e kgone go nna ntle eya e be ba iranyana ntho ele ya teng e leng etsang gore e nne le eng akere re batla sun light e batla sun rays e ntsi ntsi ntsi ntsi ntsi ba fela ntho ele fela ka bo winter yana or ga dipula di na or e yang ba iketlile ntho eo.

E tsaya sebaka go na pula ke mathata le metsi gone jaanong jaana re tsaya sebaka go kry-a metsi a kgona go nna bo three days a sa tle bo ma four days a sa tle go twe reservoir e tlale gore metsi a tle so bo rraleruo bone ba itse ba ka etsa jang ba ipatlele di jojo or ba ire, ba ire ntho ele kwa tlase le ke itse ga twe keng ko tlase tlase le ba ba i-kry-le yone borraleruo bona ba ipatlele dijojo tse di maybe tse four ten ka di-jojo ba ba phela ba nna le di jojo di tletse ditanka di tletse gore maungo a sa tlhoka metsi a sa swa drought ke yone mathata gore ga drought e tla bo ntse ba tshela tshela ya na dipula ke yone dipula ga di tle thata gone jaanong.

ke di-apricot-o, bo di-strawberry, bo di-plum-o, bo di-prunes ee ke tsona tse tse e leng gore maungo a omisiwang 'ira bo dijeme bo eng, ee ke yone e bo , bo di apole ba di dry-a le mango, le di-peanuts di a seliwa di etsiwang di tsiwa bo di dried fruit bo di eng bo dijeme di etsiwa dijo tseo.

Ke apole lemon, lemon ke number one strawberry tamati ke gape? Avocado di gola ka pele di gola bo-easy lemon, orange re a itse gore di tlhoga anywhere di a tlhoga wa di etsa ebile ga di sokodise strawberry o e latlhela fa di seed tsa teng after two months three months wa bona ke strawberry sa tlhoga lemon fela jalo ntlo tse dintsi-ntsi di na le tsone apole, avocado ee ke tsone tse ke itseng gore di dintsi-ntsi di tletse thata.

Merogo e jewang thata e ke itseng thata beetroot, khabetšhe ke spinach-e morogo wa thepe ke tsone di easy thata go di etsa as fela o di tlhokometse fela o file lerato o di fa metsi o ntse o ntse o di check-a check-a o ja monate thata a ga go na gore ka tlhokega gonne spinach ga go na se se ka tlhokega mo ntlong as long fela o e jetse sharp, khabetšhe ee, ke yone eo le tamati, tamati le yone ee, tamati e ntsi thata lephutshi le lone di easy di a tswa as long as o di tlhokometse di a tswa.